La ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke tshogile tota, ka gobane e ne e fofela nageng ya nngwe eo e bitswago Lesotho. Gona fa ke sa tsebe re motho, yona e be e tshosa kudu ka ge ebe e fofela godimo le gona ebe e lela mathomo ke pagama sefofane. Sona se ba se tshosa ge se kopana le dithebulese tse di o tshikinyang o le ka mo gare ga sefofane seo, mo o kwang o kare sefofane se tla tla se wela fatshe go ba ka nokeng.

Toro ya me go pagama sefofane ka gore ke kwa ga batho ba re sona se bonolo ga se tse le nako go fitlha mo nageng mo o tshwanetseng go ya gona. Go tshwana le sa SAA, South African Airlines ke seo nka nnyaka go se namela le gore batho ba ka se lekang. Ba ba setšhabang ba tšhabang gowa goba nyamelela ba le godimo, goba ba gore se we ba le ka mogare kana gore se crush-e ba le ka mogare.

Go namela sefofane o tshwanetse go dira di Phaseporoto tsago pele o fofela nageng ya Nigeria. O tshwanetse go paka-pakana le merwalo ya gago sentle, pele fa ge o fitlha Airport-o, o tshwanetse go siya dibeke tsa gore ba ditšheke gore ha o na se se sa batlegeng nageng eo ya Nigeria. O tshwanetse go tsena ka mo gare ga sefofane ka gare ga Airport wa dula fase, wa emela gore o bidiwe gore nako ya sefofane sa gago e thoma go tloga nako mang, go fitlheleng ga sefofane sa gago o tshwanetse go dula fase.

Gore tiriso ya dibese mo toropong ya me ke yona ye e lokilego ka gore e thusa go efoga, pholušene, go tshwana le memusi e ntshago ke dikoloi ka re di tletse. Ga go nale dibese re kgona go tsena ka mogare ga tsona, ra afoga pholušene tsela e ka mokgwa dibese tse di sepelang ka yona ga ke utlwane le yona gobane dibese tse di sepela ka bonako o tlamehile go tswa ka nako e sa le vroeg-o gore o kgone go namela yona bese, ga o ka se tswe ka nako e tle go sheya.

Kgwebo di le dintsi tsa dibese di latlhile mokgwa wa go dirisa karata ya pampiri, o kopana le mathata a o se gwetse karata e e botlhale ka gore o kry-a ba re ga gona network-e goba ga gona mabone. O tshwanetse go emela mabone a bue seo sone se tle go tseela nako gore o emele inthanete e kgona go tshwara, ge inthanete e sa tshware o ka se gone go reka karata eno e botlhale go tshwana le dikarata tsela tsa gale tsa dipampiri tse di be di dirisiwang.

Gore motho yo a nne mokgweetsi yo a siameng wa bese o tshwanetse go ba le mengwaga ya go fitlha eighteen goba go feta. O tshwanetse go ba le laesense ya code ten ya go dumelela gore a ka kgona go nametsa batho le go ba isa tirong, ba thusa batho go fitlha tirong ka nako.

Seo se ka diregang fa go na le seteraeke ke gore batho ba ka lemala, goba o ba batho ba palelwa ke go ya mešomong. Ka ge badiredi ba dibese se ba seteraeka, batho ba ka palelwa le ko fitlha gae ka nako, bangwe ba kopana le dikotsi mebileng ka ge ba leka go ya efola seteraeke.

Nna dibese di tsamaya ka nako e e rileng gobane setse di tlhophile batho le gona di tseba batho ba hore ba yang meberekong ka nako mang. Fa bese e ka go ema ka dinao nka dirisa dithekisi gore ke kgone go fitlha mo ke batlago go ya gona, go ba nka dirisa diterene gore ke kgone go fitlha moshomog go ba ke fitlhe gae.